Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso di ama thata ba ba sa direng ka gonne go di lekanyetsa phitlhelelo ya ditšhono tsa ditiro le didiriswa mo internet-eng go dira gore go nne thata go nna ona le kitso ka diphetogo tsa mmaraka wa ditiro le ditšhono tsa katiso go thibela tlhaeletsano le bathapi ba ba ka nnang teng le ditšhono tsa go dirisana mmogo.

Ke dirisa data ya MNV ke e reka ka madi a kana ka two ten ke data ya konteraka e tsaya kgwedi e dira sentle ga e sokodise ka inthanete e botoka ka tlhwatlhwa, e neela ka data e ntsi ke kgona go tsena mo mafelong a le mantsi jaaka Google le YouTube.

Ke tlhwatlhwa ya two hundred and ten ke e dirisitse lobaka la kgwedi fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela dintlha jaaka a lebelle gore e ka tsaya nako e kae le gore a o kgona go tsena mo mafelong a le mantsi ka yone data eo.

Ke ka itumelela data ya hundred gig e e sa feleng, ee ke tla e dirisa kgwedi yotlhe mme ke sa tlaleletse kgotsa ke sa reke data mo gare ga kgwedi, ke ka rata e tsenang fa kgwedi e simolola ka di one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Diphelelo tsa five G lobelo le le kwa godimo ditiriso e e oketsegileng ya ditshedimosetso ditiriso tse dišwa jaaka AR, VR and , diintaseteri tse di sologelang molemo, tlhagiso, tlhokomelo ya pholo, kgwebo, boitumediso, dithulaganyo, ditšhono tse dišwa, ditiropokgolo tse di botlhokwa, dikoloi tse di ikemetseng, kgolo ya , di-tokafatso tsa go dira o le kgakala.

Nka mo tlhalosetsa go tshwanetse go a marekelong a ye go reka data o tla kry-a pampitshana e nang le dinomoro mme dinomoro tseo a di tsenye mo mogaleng wa gage wa letheka, o tshwanetse go di tsenya ka mokgwa o di tlhagelelang ka o ne ka tsela eo o ka kgona go bua le balosika le ditsala mme data e ka kgona go tsena mo mogaleng wa gage wa letheka fa a ka dirisa tsela eo.

Ke ya marekelong go ya go reka data e nngwe ga ke na go tsena mo mafelong a jang data ka bonako jaaka bo di-TikTok.

Fa ke ya kwa marekelong ke reka moya ke fetolela go nna data fa ke reka airtime ba neya airtime ya mahala ke kgona go nna le airtime le data ka nako e le nngwe ka tsela eo ke kgona go boloka madi.

Ee, ke ka kgona go aroganya e ke nang le yone le ene mme fa a dirisa network e e tshwanang le yaka nka kgona go mo romelela data ga a kgone go romela ditokomane tsa gage tsa go romela kopo ya tiro ka emeile mme o tshwanetse gore a ba dirisa network e tshwanang le yaka fa a dirisa network e e farologaneng ga ke na go kgona go aroganya data le ene.

Ke nagana gore data e nnang e tlhatlhoga jaar e nngwe le e nngwe data e tle go dula ko lekanyeditswe ka gonne ditlhwatlhwa tsa dilo di ko godimo tota di tlo go re ama rona badiri ka gonne re tlo go feleletsa re sena madi a go reka data ka gonne ga re dire.

Nnyaa, ga ya siama ka gonne megala e e potlajana e rata go sokodisa kgotsa go senyega ka bonako.

E ama thata dithuto tse di golwane ka gonne baithuti ba ka dula ba batla go dirisa di-AI mo dithutong tsa bona ba lebala go inaganela mme ba tla fitlhelela ba kwala di-assignment-e tse di tshwanang ka ntlha ya IA.

Go tshwara dikopano re dirisa megala ke santse ke tsietswa ke go mema ditsala tsaka kgotsa fa ke tshwanetse go ba romela di-link gore ba kgone go tsena mo kopanong ya rona nako nngwe re kgona go sokodiswa ke internet.

Thekenoloji ya gola e gola ka bonako ka ntlha ya bo itshimololedi kgatelelopele e e tswelelang pele mo dipatlisisong le mo tlhabololong le tlhokego e e oketsegang ya ditharabololo tse di nang le matswela mo madirelong a a farologaneng kgaisano di-company tse di lekanang go nna kwa pele poeletso, matlole a botlhokwa mo dipatlisisong le tlhabololong ya thekenoloji.